Mo setsong sa rona sa ba-Tswana re apara ditshega, makgabe mme gone jaanong ga go sa apariwa ditshega kgotsa one makgabe ka gore re tsene mo dinakong tse di-change-ileng tsa thekenoloji ebile batho ga ba sa itse sepe.

Meaparo ya setso ga e a dumelesega kwa di-conference-eng, e tshwanetse go apariwa ka nako ya setso kgotsa ka heritage, letsatsi la heritage.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o montle ke moaparo wa batho ba ma-Xhosa ka gore ba na le dihutshe tse dintle, ba na le meses, ba na le dibaga tsa teng le ditlhako tsa teng.

Diaparo tsa setso tsa Sezulu le Sexhosa di ntsha dinama le matsele mme bana ba gompieno ba rata dilo tse di khutshwane mme ba rata go apara tsone diaparo tseo tsa setso tse di khutshwane.

Diaparo tsa fashion-e, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho wa setso sefe ka gore di na le di mmala tse di farologaneng.

Fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go apara ka tsela e e tlhomphegang, o tshwanetse go rwala tuku, o tshwanetse go fitlha magetla, o tshwanetse go apara sekete kampo mosese o motelele go bontsha gore ke mosadi wa lelapa o tlhomphegang.

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka matlalo, matlalo a di boswa go dira diaparo tse di tshwanang le di tse di apesitseweng tse di apesiwang banna le basadi. Meaparo ya Setswana ke le thari tse di dirilweng ka matlalo.

Kamano e e leng teng magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke gore ba bontsha gore mebele ya basadi e agilwe jang.

Ke akanya jang gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e sa gompieno ka gore bašwa ba gompieno kgotsa batho ba gompieno ga ba rate go apara, ba rata dilo tse di khutshwane tse di ntshang mebele ya bone.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka teng ka gonne basadi ba gompieno ba apara diaparo tse di khutshwane ka ntlheng ya gore ditso tsa bone di na le diaparo tse di e leng gore di tlhagisa letlalo la bone.

Mo nakong ya gompieno diaparo tsa borre le tsa basadi ga di tshwane o fitlheletse basadi di na le di mmala tse di farologaneng mme tsa borre di sena di mmala tse di farologaneng, e le di mmala tse di ntshofaditsweng thata ba sena tsa mmala o phatsimang ka ntlha ya gore ga ba lekane.

Ditiragalo tsa hisetori kgotsa diphetogo tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi a ileng a ama tsela e basadi ba aparang ka yone ka gore diaparo gone jaanong ditlhotlhwa tsa teng di ile kwa godimo, batho ba le bantsi ga ba sa kgona go reka dikhai kgotsa diaparo ka ntlha ya tlhotlhwa tse di kwa godimo.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo fashion-eng tsa bone go dira gore bareki ba kgatlhegele kgotsa bangwe ka babereki mme seo se dira gore setso se sa tlhole se le botlhokwa thata mme batho ba feleletse ba se nyaditse.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di rileng tsa tlhalosiwa sešwa kgotsa di a diriwa sešwa ke tsa ba-Tswana e leng one makgabe, batho ba gompieno ga ba sa apara makgabe, ba apara mesese e e dirilweng ya setso.